Tjhe, kannete mefuta ya ditransporoto e mengata haholo. Feela ke sa ntse ke na le tumelo ya hore dibese di ya hlokeha hobane ho ya ka maeto a batho, ho na le mo ditekesi kapa tsona dikoloi tseo re di sebedisang e leng di-Uber kapa di-Bolt di sa finyelleng teng ho beha batho dibakeng tseo ba batlang ho ya ho tsona. Tseo feela dibese e leng yona transporoto e kgonang hore e nke batho ho tloha moo ba leng, ho ba beha dibakeng tseo e leng horeng di-Uber, kapa di-Bolt le tsona ditekesi di sa fihling teng. Mme le batho hangata ba sebedisa dibese ho ya mesebetsing e kang mafu, kapa ho tsamaya tsela tse telele haholo ho ya ka diporofensi ho fapana. Ka hoo, re sa ntse re di hloka, mme tjhelete ya tsona le yona ha e lekane.

Tjhehe, kannete bo ntate ba kgannang dibese le a tseba le lona hore batsofe ha ba kgone ho phetha mabaka ka hobane ho palama ke tjhelete e ngata. Mme ho kaba jwang ha e le hore hobane ke batho bongata ba bona ba kgolang pehi. Ba ntshe tjhelete ha nngwe e lekaneng kgwedi kaofela hore le ha le ba lata ba sa lefelle hore ba ka ya maetong a bona, le be le tseba hore kannete mekitlana ya lona e felletse ho anela kgwedi, ho ya ka mabaka a bona ho fapana. Mme ka tsela eo, le ka kgona hore le sebedisane le bona ntle le tshitiso ya letho le hore ha ba keke ba kgona ho lefella letsatsi le letsatsi ho ya moo ba yang teng.

Hobane matsatsing ana batho haba tshepahale ho sa kgathalatsehe maemo ao o ka ba tholang ba le ho ona. Feela hobaneng hona le bana nakong eo koloi e stuck-ileng ka yona. Ke bona haholo ho le bo betere mpe re founele sepolesa se haufinyana hore ba kgone ho ba thusa ha ba ntse ba batla thuso ya ho hore ba lokisa koloi ya bona jwang?hore ba tswele pele ka leeto la bona. Mme ke yona feela tsela eo e ka bang bobebe hobane tjhe, kannete naha e jele boya.

Tjhe, metswalle ke ne ke nahanne hore selemong sena re ka etsa dintho ka tsela e ikgethileng. Ho ka ba jwang ha re ka nka leeto ka terene, mme ra ya profinsing ya Kwazulu Natal-a selemong sena ka keresemose, ra lo jella keresemose ya rona lewatleng. Ebile ke bona terene e ka etsa dintho di be bobebe hobane tjhe, tjhelete ya teng e tlase haholo ha e keke ya re kosa haholo hore re sebedise tjhelete e ngata. Ha ke tsebe hore na lona le reng? Feela e ne le mmono wa ka oo hore ho ka ba jwang re ye Durban-e selemong sena, re nke leeto ka terene.

Tjhe, kannete ke bona eka ha o mpone hantle hobane kannete o bone hore koloi ya ka e ne se ntse e ikemiseditse hore e tlo park-a mona. Jwalo ka ha o nfumane mona, ke fihlile pele. Ha ke utlwisisi hore hobaneng o kgethile hore kannete o hapelletse hore o tlo emisa koloi ya hao moo ke ne ke lebelletse hore ke tlo paka koloi ya ka teng. Kannete dibaka di le ngata ha ka, ya ba o hlolwa ke eng motho wa Modimo hore o mpo o lo park-a koloi ya hao nqe nngwe? Wa kgetha hona moo mo nna ke batlang ho beha koloi teng. Atjhe, le seleka maikutlo a batho.

Tjhe, ho ya ka nna diemafofane di ahetswe moo di kgonang ho nka boholo ba difofane teng. Mme ha se poleke e fe kapa e fe e kabang le boemafofane. Mme sena se etsa le maemo a toropo a be matle, mme se fana le ka setshwantsho se setle ho batho ba tswang ka ntle kapa ba shebang porofensi eo boemafofane bo leng ho yona. Hobane e le toropo e kgolo, e nang le dintho tse ngata tseo batho ba tswang ka ntle le rona batho ba dulang ka hare ho Afrika Borwa re di fumanang teng feela. Dimpe e ba mane moo e leng hore o ka hlahelwa ke kotsi ya koloi hobane o tlameha o nke leeto le lelelele pele o fihla toropong moo.

Hobane re se re le batho le technology, ho ka ba bobebe hore re sebedise yona jwalo ka batho banang le bokgoni ba ho finyella dipolekeng tsa di-history. Re ba nkele dinepe le ho ba etsetsa di-video ka mehala ya rona ya thekeng, re ba behele yona marangrang a ho fapana a dikgokahanyo hore mpe ba kgone hore ba shebelle ho ona ho bona le ho ithuta ka history ya rona. Ke yona feela tsela e bobebe ya ho thusa batho ena, haholoholo batho ba dulang mahaeng ba sa kgoneng hore ba ka finyella ditulong tse kang tseo. Sena se ka ba tswela molemo hobane Wi-Fi kapa data e tholahala kae kapa kae mohaleng wa thekeng.